Ee, puso e tshwanetse go dira melao e e go sireletsa temo ka gonne, ntle le go bua le bone gore go ba ema nokeng ba ka seke ba tseya dikarolo tsa go ya pele ntle le tseo, dilo tsa rena di a felelela.

Maikarabelo a ka ke a gore baithapiwa ba go jaaka mothapi ba ga ba go dira dilo tse ba di dirang empa fela fa o le mosebetsing o tshwanetse o tseye maikarabelo o a dirang.

Ke ka ntlha ya fa go le botlhokwa gore katiso ya temothuo e akaretse theory le maitemogelo a go dirisa matsogo, ka ntlha ya gore re le batho ga re tshwane. Gongwe nna nka kgona go tshwara ka matsogo, o mongwe a ka kgona go tshwara ka tlhaloganyo.

Ba ka kgatlhegela go fa baAforika Borwa ka bophara ka go ba neela mabala le go ba neela madi a go thoma dilo tsa bona gore ba kgone go tswela pele, ntle le go thusa batjha gaona ko ba ko yang ko teng.

Ee, ka dumela maemo a tiro a a molemo mo masimong a ka rotloetsa bašwa go tsaya karolo mo temong ka ntlha ya gore bašwa ba tshwara ka pele kwa masimong bailo ba ruta go dira, go lema le go rekiša.

Dijalo tse tshwanetseng re di jale, ke dijalo tsa go tshwana le bo mazambane, ditapole o tle o dira dikai ka gonne di gola ka nako e sa feleng pelo, sepinatšhe le khabetšhe.

Ke ka ntlha ya gore bathapi ba utlwana le go laola badiri ba bone and ntle le eo ba bone nka re badiri ba bone ba tlo patelela ntse go se jalo.

Seabe se se tse di emang di nang le sone mo go oketsang ya dijo le go itsetselepa ga ditoropo ke ke sona se ba se berekisang thata ko masimong go tsamaisa dilo.

O fitlhetse gore lefatsheng temothuo ya tiriso ya ya tsona e atlegile, mmuso wa selegae o na le o ne lefatshe kaofela.

Tlhokego ya metsi a pula ko masimong a ka tlisa mathata a go tshwana le gore masimo a palelwa ke go kry-a metsi, dijalo tse di beetsweng di a šwa ka gonne ga di kry-e metsi.

Ke ne ke ka tlhoma mogopolo pele wa gore dilo tse di tlore thusa jang mo temothuong ya rena, ntle le gore thusa ga gona gore batho ba ka nletlela gore di dirise.

Ke go lema ko lebaleng le le tlhokang pula ka nako le nako.

Gona thata ga pula go tlisa diphetogo mo dijalong tsa gore dijalo tsa gao di golele mo nakong, di gole di nne tse kgolo, di kry-e metsi ka nako le nako di kgono go gola.

Tsela ya go ntsha mefero mo dijalong ke go di ntsha ka matsogo, o di ntsha ka nngwe le nngwe go tlhokomela gore o seke wa lematsa dijalo tsa gago.

Fa ba gompieno maitemogelo a bona fa mo temo sentse e le botshelong ba nyaka go iterela gore ba kgone go ya pele ka dilo tsa bone, ntle le go ba bontsha ditsela mo molemong lo ba bontsha ditsela tsa gore molemo ga gona taba go gore o mmona kgotsa o mosadi, go lema mongwe le mongwe.

Didirisiwa tsa temothuo tsa isagwe di tla bo di itirisa thata ka gonne babereki ba dirisa dilo tse gore mmereko o tsamaye, se se tla amana jang ditlhokego tsa badiri, badiri tshwanetse ba itirele ba seke ba lebelela gore eng ke eng, mme se tla amana jang temothuo se amana le temothuo ka go thusa bophelo bo bo tlang ba balemi.

Mefuta ya ditlhare kgotsa dijalo tse di tlhagileng tse di jwalang e ka ba diapole kgotsa ditamati kgotsa di-onion-e, ke tsona tse mme di ka dirisiwang jang o matshelo a bone.

Go botlhokwa gore o raloganye dijalo tse di suleng ka gore dijalo tse di suleng di ka dira gore di senye dijalo tse di siameng.

Tshingwana tse di emeng di ka tlhomiwa tiriso ya lesedi la letsatsi le metsi mo dimeleng tsa tsone ke gore dikgone go gola, ntle le letsatsi le metsi di ka se kgone go gola dijalo tseo di a kgona go ntsha dilo tse di tlhokagalang tsa go tshwana le dilo tsa go jewa kgotsa malomo.

Dituelo di amana le botshelo jwa modiri wa mo dipolaseng ka go berekisana mmogo le ena ntle le dituelo tsa mo polaseng, mošomi wa ko polaseng a ka se kgone go bereka sentle.

Ke dikgetlho tsa go lebelela mmu yo o tsamaisanang le go jala, ntle le seo wa tsaya mmu o sa berekisana le go jala ga gona gore dijalo tsa gago di ka gola.

Dikotla tse di ka tlwaelang di sekiwa-sekiwa mo dipolaseng tsa mmu, ke tsa go tshwana le ditamati, mazambane, khabetšhe, sepinatšhe le beetroot-e.

Gore tiro e tswelele ka tshwanelo ntle le pula ke go jala mo pel'a dinoka. Dinoka di tsamaya ka metsi a le ntsi, o ka tsaya metsi kwa teng wa tshela ya gago ntle le pula, ntle le tlhatlhobo ya ditiro.

Dintshingwana tse di mo marulong di ka dirisiwa ka go berekisiwa ke batho ba ba berekang kwa lefapheng leo, ntle le go berekisiwa gore go rekisiwa, dilo tse di tlo senyega kwa mebarakeng di a se tsamaye tshwanetse ba di dirise gore di kgone go tsamaya.